Go lemosa batho le madi, go rulaganya tiragalo ya go tsamaya ka baesekele, go lemosa batho le go ba thusa ka madi a go dira tiro e e rileng jaaka dipatlisiso ka kankere, botsogo jwa tlhaloganyo kgotsa go somarela tikologo. Go rotloetsa dipalangwa tse di tswelelang, go amogela go tsamaya ka baesekele jaaka mokgwa wa dipalangwa go fokotsa mesi ya carbon-e le go rotloetsa botshelo jo bo itekanetseng, go aga setšhaba, go tlhotlheletsa phetogo ya loago

Leeto le le kgatlhang go gaisa otlhe le nkileng ka le tsaya e ne e le la Caribbean go ya kwa Bahams se se dirileng gore ke seke ka le lebala e ne e le gore e ne e le tšhono ya go tshwara dikhoutu tsa lewatle mo metsing a phepa. Batho ba lefelo leo ba botsalano le dijo tse di monate tsa lewatle le bone ba ne ba oketsa maitemogelo a no. E ne e le motswako o o siameng thata wa boiketlo bo ke nang le jone.

Dikepe di na le seabe se segolo mo go somareleng boswa le setso sa lewatle ka go boloka hisetori. Dikepe di ka emela boitshepo jwa lewatle jwa setšhaba kgotsa kgaolo go rotloetsa ya setso le go tlhaloganyana. Dikepe di diriswa jaaka di diriswa tsa thuto, go ruta batho ka hisetori ya lewatle, saense le thekenoloji. Dikepe dingwe di fetolwa go nna di museum-o, di neelana ka pono e e kgethegileng ya hisetori le setso sa lewatle.

Botlhokwa jwa diterene mo dipalangwa tsa botlhe. Diterene di tlamela ka tsela e e bonako le e e nang le a go tsamaisa batho ba le bantsi mo sekgaleng se seleele. Diterene ke mokgwa wa dipalangwa o o sa senyeng tikologo, o o ntshang misi e mennye mongwe le mongwe, go na le dikoloi kgotsa difofane. Diterene di ka tlhotlheletsa kgolo ya ikonomi ka go golaganya ditoropo le di kgaolo, go kgwebisano le go thoma ditiro.

Maele mangwe a ka thusang go fokotsa dikotsi mo pharakanong mo baaging ke ano, latela melao ya pharakano, obamela ditekanyetso tsa lebelo, matshwao a pharakano le melao ya tshwanelo ya tsela go fokotsa kotsi ya dikotsi. Tila dilo tse di ka go itayang tsebe fa o kgweetsa jaaka go dirisa founu kgotsa go ja, tlhokomela dikoloi ka metlha go netefatsa gore di mo seemong se se siameng sa go dira go akaretsa le di boriki, ditaere le mabone. Dirisa dikarolo tsa pabalesego ela tlhoko ba tsamaya ka dinao le bapalami ba dibaesekele, Tila go kgweetsa ka bogale totafatsa .